Abalimi, ngemuva wokuqeqeshwa amakhono abo, indlela abangathola ngayo uxhaso, bangabhalela uMnyango wahulumeni wezoLimo bacele uxhaso. Bangabhala ngefoni, benze ama-application ngamafoni okanye babhalele i-imeyili, bathumele izicelo zabo. Noma baqonde ngqo khona eMnyangweni wezoLimo, bacele uxhaso baveze nokuthi amakhono asebewafundele imaphi nabanawo imaphi, nakanjani uMnyango ungabasiza ukuthi bathole uxhaso abalufanele emsebenzini wabo.

Ukutshala kudinga, kuhambisana namanzi, kumele ube namanzi eduze. Umoba awudingi amanzi amaningi kakhulu. Zikhona izindawo ezihambisana nokutshala umoba. Uma indawo yome kakhulu umoba ungenzeka, ungakwazi ukukhula kahle. Izinzuzo zakho zokutshala zehle, ungatholi inzuzo obuyilindele umoba wakho ungakhuli kahle, lokhu kuzophazamisa isivuno sakho nenzuzo obuyilindele. Kubalulekile ukubheka indawo ozotshala kuyo kuqala ukuze ukwazi ukuthola isivuno nenzuzo ekufanele. Akulungile ukutshala endaweni eyome kakhulu.

Izinselelo ongabhekana nazo uma uletha ufikelwa izivakashi epulazini lakho elisebenzayo, aziziningi kakhulu. Okubi nje ukuthi kumele kume ukusebenza ninakekele izivakashi uma kuwukuthi lelo pulazi alikalelwa ukunakekela izivakashi. Uma ipulazi vele elivame ukuvakashelwa izivakashi, lokho kuzoba nomthelela omuhle. Angeke kube iy'nselelo ekusebenzeni kwepulazi. Kepha uma zingavamile ukuvakashelwa izivakashi lokho kuzomisa umkhiqizo, uzophazamisa umkhiqizo wakho. Ngoba abasebenzi noma wena ophethe ipulazi kuzomele unake izivakashi isikhashana zikhona zize zihambe loko kuzophazamisa ukusebenza. Yiloko kuphela.

Ukusebenzisa i-hydroponic edolobheni, lokho kungaba, kunganyusa izinga lokuthi amanzi owadingayo kumele abe athi xaxa akufani nokuba nepulazi endaweni eyimakhaya yokulima vele. Edolobheni amanzi ayakhokhelwa, amanzi kumele athi ukubaxaxa. Uma unyusa izinga lamanzi, lokho kusho ukuthi uzokhokha okuthe xaxa ephaketheni. Kusho ukuthi isici esikhona uzodinga amanzi amaningi. Lokho kuzokwenza ukuthi ukhokhe kakhulu ngoba amanzi edolobheni ayakhokhelwa. Okunye ngiyacabanga le akukuningi kakhulu okubi. Nendawo ungaswela nendawo uma ukhuphula inani lokutshala. Edolobheni izindawo zincane, lokho kuzodinga unyuse nendawo yokutshala. Ukhuphule indawo yokutshalela.

Uma uzoguqula umkhiqizo omusha uwufake ethinini, kubalulekile ukuwasha, uwageze amafruthi noma izaqadi, lezi ozozifaka ethinini, zigezwe zihlanzeke. Emveni kokuzigeza uzibheke ukubola, umonakalo kuwona, uzicwecwe uma kudinga ukucwecwa. Uzilungisele ukuphekwa ezidinga ukuphekwa, zbiliswe ngesikhathi esifanele noma ezingaphekwa zilungiselwe ukufaka ethinini. Zigezwe zibe zibe zihlanzeke, uzikhiphe uboya, izilwane, uqaphele izilwane ezikhona. Bese uzifaka ethinini ngendlela efanele, kepha kubalulekile ukuqala uzigeze zihlanzeke, ubheke ububi.

Uhulumeni angasiza ngokukhipha umkhankaso ozohambela wonke abalimi noma izindawo lapho kufuyiwe khona izilwanyana. Zigonywe nyanga zonke, noma zigonywe ngendlela ayifanele zinikezwe nemithi ezigulayo. Abalimi abantu baxhaswe ngemithi yokuzilapha uphenyane, noma umkhuhlane nje . Lokhu kungasiza nabantu ukuthi bangatheleleki, kungandluleli kubantu ukugula kwezilwane. Ngoba behlezi bezithinta, beziphakela njalo njalo. Kubalulekile uhulumeni akhiphe umkhankaso wokuxhasa abalimi ngazo zonke izindlela. Lokhu kuvikela nokubhebhetheka kwezifo zidlulele ebantwini, zigulise abantu, ikakhulu ezilwaneni ezidliwayo.

Indlela engihlela ngayo isikhathi ihambisana kanye kanye nohlobo lwezitshalo engizitshalayo. Uma ngitshala ummbila ngihambisana ngesikhathi sawo ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani, seziy'nyanga eziyisithupha. Mese ngibheka nendawo engitshala kuyo ukuthi kanjani. Uma ngitshala ngiba ngendlela ye-urban farming, phecelezi lokhu kuyaye kube nomthelela omuhle, ngokuba lokhu kungongela indawo, ukutshala ngendlela yesimanje. Indlela yesidala nayo iyasebenza, kepha idinga indawo eningi, isebenza ngendlela endala. Lokhu kuphakamise inzuzo yami, uma ngilandela indlela yesimanje, phecelezi urban farming.

Kubalulekile ukuhlanza umzimba wakho, umbe isikhumba sakho zonke izinsuku, ekuseni nantambama, ugeze umzimba. Uma okumele igcotshwe, uyigcobe ekuseni uyigcobe ntambama. Njengokuyalelwa udokotela, noma njengokusho kombhalo okuyinto yokugcoba, okanye njengokuyalelwa umhlengikazi. Uqale ugeze umzimba ngaphambi kokugcoba noma yini. Ngaphandle-ke uma uchazeliwe ukuthi uqala ugcobe, ebese ugeza usugcobile. Lokhu kumele ukuphinde kabili ngosuku, zonke izinsuku. Kubalulekile ukungahlali elangeni, ilanga liyasilimaza isikhumba. Yiloko okumele ukuqikelele ngesikhumba sakho.

Kuyaye kube nzima ukukhetha izitshalo ongase ushintshe ngazo, ushintshele kuzo. Lokhu kumele uhambisane nohlobo lwenhlabathi onayo engadini yakho noma ensimini yakho. Kuyaye kubaluleke ukwenza uphenyo ngohlobo lwenhlabathi onayo nezitshalo ozozitshala ukuthi ziyahambisana yini nesimo sezulu, namanzi onawo nenhlabathi-ke onayo. Kubalulekile loko ukuqale ukubheke, ngaphambi kokuthi ushintshe, nesikhathi nesikhathi ozosidinga ukukhulisa lezi tshalo, omanyolo ozobasebenzisa, konke njalonjalo. Kubalulekile lokhu ukuthi ukugade okanye izitshalo zakho angeke zikhule ngokwanele.